Nka kgona ho isa motsofe wa heso maqhekung hore ba ilo mo hlokomela. Ha e ba ba sa hlokomele maqheku hantle moo, nka kgona ho mo thusa ka ho mo hlokomela lapeng ho tsohle tseo tse a di batlang, le tseo tse a di hlokang.

Ke ketsahalo e nkutlwisang bohloko haholo eo, ya ho fumana hore batho ba tswile dikotsi, mare ha ba fumane thuso ho hang. Ho ka tloha, dikotsi tsa batho ha di tshwane ho ka tloha wa hlokahala batho moo ba itseng ka baka la ho sa fumane thuso mmusong wa rona.

Ho kotsi haholo ho sa nwe meriana ka nako, ho kotsi haholo ho nakong ya hona jwale ha o sa itlhokomele. Mmele o hloka ho ba na le di-vitamin. O hloka ho ja, o hloka ho tiya mmeleng hore o bolokehe ka nako tsohle.

Ntatemoholo o lokela ho boloka tjhelete ya hae ka nako tsohle, hobane ntate Modimo o re kadimile bophelo. O ka se tsebe hore na o tlo phela bophelo ho fihlela neng? Le hore na bana ba ka ba o behetse tjhelete ya hore ha ntate Modimo a o hopola, ba ka kgona ho o boloka na? Ke hantle ho beha tjhelete bankeng ya hao, hore ha ntate Modimo a o boloka babe ba kgona ho tlatselletsa moo.

Ho bohlokwa haholo ho etela kliniki, kliniki ha se ya batho ba bo mme feela. Ke ya batho bohle ba kulang. Ke ya batho bohle ba , ba batlang ho .

Nka rata ho leboha bohle ba sebetsang dipetlele ka tshebedisano mmoho eo ba e etsang. Ha e ne se ka maboko ao, e ba e ke be re sa phele hantle. Ke ya leboha haholo ho menahane.

Ee, le kgona ho akaretsa mathata ohle a baphelo a, a mang banna. Hobane banna ba bang ha ba batle ho etela di-clinic-ing ho lo itekola.

Ke hore dipetlele tsohle di be le dikhumbi kapa tsona dibese tsa mahala. Ho thusa batsofe ba rona ho ya dikliniking kapa hona ho ya dipatala ha ba kula.

Ee, motho e mong le e mong o lokela hore mmele wa hae tshwaruwe jwalo ka ha yena a batla. Hobane ho na le batho ba tshwarang mmele ya batho jwalo ka e kare ha se mmele ya batho. Ba qetelletse ba entse diphoso mmeleng ya batho. Ho bohlokwa haholo hore banna ba be le taba ya hore mmele ya bona e tshwaruwe jwang.

Ke ntho e mpe haholo hobane bakudi be re dulang le bona mafu a bona ha a tshwane. Emong a ka tloha a hlokahala hanghang ha a sa fumane dipidisi tsa hae.

Ho bohlokwa haholo ho tseba ka setso sa heno, hobane o ka tloha wa fumana mathata ha nako e ntse e ya. Ba baholo ba ba hloka hore ba re tsebise setso sa heno, mabapi le tsa ho kula. O ka nna wa kula nakong e tlang, o be le mathata ditseleng tsa hao mo o tsamayang.

Nkgono re qoba taba ena ya hore bana ba banyane ba be le bana ba sa sebetse, ho ba ha o sa sebetse o tlo sotla ka ngwana. Ke hona ntho e lokileng ya ho thibeletsa hore bana ba seke ba beleha e le bana. Ene ho na le bana be loreng ba ya betwa, jwale re thibela ntho tse kang tseo.

Mahaeng ba hloka tlhokomelo e ngata haholo hobane hona le bo nkgono be loreng ba kula, ha ba kgone ho ya ditoropong.

Nka mo rekela foununyana, moo a ka kgonang ho hopola teng. Hona founung moo nka kgona ho mo etsetsa alarm ya hore ke letsatsi la hore a lo nka dipidisi kapo a ye hona sepetlele.

Tjhe, ha se dingaka kaofela tsa Sesotho tse hlahlobang hantle bakudi. Ba bang ba batla tjhelete feela ho sa tsebe ho hlahloba. Jwale ho molemo hore o seke wa ya dingakeng tsa Sesotho o lo batla thuso teng. Rapela dintho di tla loka tsohle. Modimo ke ena ya tsebang hore motho o mo beetse eng, and-e hotla loka neng?

Eya, nka batla diphapusing tsa mmuso, moo ba ka, moo nka ba buellang teng hore ba fumane motlakase wa mahala kgwedi le kgwedi. Nka batla hore ba fumane dipalangwang, ditekesi tsa mahala ho ya bo dikliniking, le ha ha ba o kgola pei. Le kgwedi le kgwedi, hore ba fumane dijo di-hamper-a tsa mahala.

Ha ba re rute ka hore na re fa bo nkgono dijo ka nako mang, dipidisi ka nako mang, le hore ba ya ka ntle ba lo hahlwa ke moya ka nako mang? Le hore ho be le ntho e nngwe e ka bang e ka ba ithutang ka yona ha ba ntse ba dutse feela.

Ke kile ka ya le motho ya kulang sepetlele. Baoki ha ba na taba le batho ba ya kulang. Re dutse nako e telele, moo ba sa thuse batho. Ho bolela hore ha hona baoki ba bangata ba ya sebetsang hona moo.

Mme motswadi ke monana shopong ya meriana, ke tlo reka meriana wa hloho ena e ntshwereng. Jwale ba ya njwetsa hore meriana ya hloho eya tura haholo, ha ke tsebe ke tsela e nka e etsang jwang jwale eo ho ba ke tshwere ke hloho?

Seponesa ke mona ho tsebisa hore ho na le shopo e iketsetsang meriana e seng molaong. Ke tlile ke tlo reka moriana wa sefuba, ka fumana ba mfa moriana o mong e ke sa o tsebeng. Ke ile ka search-a ka ona hona founung internet-eng, ke batla ho bona hore na moriana o ke wa sefuba na? Be ba njwetsa hore moriana oo o dangerous-e haholo maphelong a rona. Le hona ke ile ka botsa hona motseng moo hore na moriana o ke wa eng? Batho ba ya dulang moo ba re meriana ya moo hae melaong ho hang, e bile e bolaile bana ba babedi setjhabeng sa rona.

Bana ba lokela ho sebedisa kgohlopo moo ba sekeng ba fumana bana. Le hape ba lokela ho ya kliniking ba ilo fumana sepeiti sa ho thibela pelehi.

Ee, ee ba lokela ho ba na le ditshemo dikolong hore bana ba be le phepo e ntle. Ba dule ba ja meroho dijo tse lokileng mmeleng, ba tiye mmeleng. Tshimo ya sekolo ke tshimu e bohlokwa haholo maphelong a bana le barutwana, barutuwa. Hoba ba fumana dijalo tse ntle ha bobebe dikolong tsa bona.